Munghana wa mina namuntlha ndzi ambale ndhavuko wa Mapedi hikuva a ni ri le a dorobeni ni lava swa ndhavuko kambe ni tsakisiwe hi yona nguvu leyi yona Mapedi hambi i nga ri wona ndhavuko wa mina swa Matsonga swi ni tsakisile na wona naswona kambe ngopfungopfu ndzi tsakisiwe hi yona leyi ya .

Nkhuvo loyi i nkhuvo wa Matsonga va te ku la ku mbariwa ndhavuko wa Matsonga vasati va fanele leswaku va mbala swibelani va tlhela va boha na yona minceka vavanuna fane va boha wona boha wona makhwaya.

Na kaneta a va swi tekeli a va ha swi tekeli emahlweni a va ha swi veki emahlweni hikuva vantshwa va sweswi a va ha mbali hi xi nhlonipho vantshwa va sweswi a va ha mbali ngopfungopfu hina vavasati hi mbala swilo swo humesa wena mimiri ya hina ehandle kambe vanhu va khale a va mbala leswaku va ti pfala nakona va faneleka hi xi nhlonipho.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku na lexi va xi vulaku makhomi n'wansati loko a nga zileli n'wanuna wa yena u ta tela hi wona makhumi n'wanuna wa wena loko a lovile u fanele u mu zilela komba leswaku a wu n'wi rhandza munhu loyi loko u tsutsumela ku rhandzana ni n'wanuna un'wanyana swi vula leswaku hi yona hi yona lexi a xi yimerile swa ku n'wanuna wa wena a lova leswaku u ta sala u rhandzana ni van'wani vavanuna.

Ina a ndzi ta swi endla hikuva i munghana wa mina nakona a nga hava yena mutswari loyi a ta n'wi heleketaku a ndzi ta va kombela manana leswaku va famba na yena.

Mavito a xivongo i ya vakokwani kokwani va hina a nkoka ku tiva leswaku vakokwani vakokwani va hina va huma kwihi vuxaka lebyi bya hina byi sungule kwi xivongo lexi.

Ndzi nga mu hlamusela leswaku xivongo mavito ya swivongo ya hi pfuna ku tiva lomu hi humaku kona ku tiva leswaku vo papa va hina vo bava va bava va hina va bebuliwe hi vomani se loko u hlaya xivongo u swi kota ku tiva leswaku u huma kwihi loko u hlangana ni van'wani vanhu maxaka va hlaya swivongo swa vona u swi kota ku kuma wena maxaka ya wena hi kona ku hlaya xona xivongo.

Ndzi nga mu hlamusela leswaku Vukreste i ripfumelo lani vanhu va pfumelaku leswaku xikwembu xi kona xikwembu xi kona nakona va mu dzunisa eminkarhini hinkwayo.

Vukreste Afrika byi nghenisiwe hi vona maJuda va kha va huma kwale e vo America vo Egypt loko valungu va ta i vona va nga nghenisa Vukreste eka rona tiko ra hina i ku va laha Africa a va hanya hi xona xintu vantima Vukreste byi sungule loko vona valungu eka rona tiko ra hina vona vo Jan Van Riebeeck.

Ku vona ka mina ndzi vona swi ri kahle ku ambala mpahla ya ndhavuko wa van'wanyani no ti dyondzisa ndhavuko wa vona hikuva hi hanya Afrika-Dzonga lani ku nga na tinhlovonhlovo ta tindhavuko se swi kahle ku tiva ndhavuko wa vanhu van'wani lava hi hanyaku na vona eka tiko leri ra hina ra Afrika-Dzonga.

Loko nsati a feriwa hi nuna a ndzi voni ku ri swihoxo leswaku a kuma vukati kambe loko a heta ku feriwa hi nuna ndzi ehleketa leswaku n'wansati u fane a tshama malembe nyana leswaku a zilela n'wanuna wa yena a nga tsutsumeli ku va eka muchato un'wanyana n'wanuna wa yena a heta ku lova.

Nkoka wa mavito ya swivongo eka wona ndhavuko wa hina i ku hi dyondzisa leswaku hi huma kwihi hi tswariwe hi vo mani vo bava va va bava va hina va tswariwe hi vo mani vokokwa va kokwa wa hina va tswariwe vo mani xivongo lexi xi sukela kwihi se swi kahle ku tiva xivongo xa wena hikuva u swi kota ku hlangana ni maxaka ya ya wena u nga swi tivi leswaku i maxaka ya wena kambe i kona ku hlayeni ka swo xivongo wa vona leswaku ku na la ni xivongo lexi xi hlanganaku kona.

Nkoka wa mavito ya xivongo i ku tiva lani u humaka kona i ku tiva lani va bava hina va humaka kona i ku tiva lani vokokwa va hina va humaka kona leswaku va tswariwa i vo mani leswaku xivongo lexi xi sungule kwihi.

Dyondzo leyi ndzi yi kumaka eka tona ti mfumo ta ta matsonga i milawu. Tin'wani a ti komba yona ndleal, tin'wani ti hi komba vona vukhale leswaku vanhu vakokwani va hina va hanya njhani. Ndzi dyondza swilo swo tala eka tona tinghoma leti ta matsonga.

Ndzi twisisa leswaku ku na vuhlalu bya ndhavuko lebyi vanhu va byi mbalaka eka loko va mbale ndhavuko wa vona. Ku na vuhlalu bya tin'anga, ku tlhela ku va ni vuhlalu bya lebyi byi mbariwaka hi munhu loko a lovile hi mama yena kumbe papa wa yena.

Vuhlalu lebyi ndzi nga byi mbala ndzi byi rhunge hi tona ti hi ti-beads na yona ntambhu. Hi ya hi byona ntsena leswi ndzi nga swi tirhisaka ku endla byona vuhlalu lebyi bya mina leswaku byi languteka.

Vavasati va maTsonga machangani loko va ambala, va ambala xona xibelani va tlhela va ambala na yona nceka. Ehenhla va mbala rona duku.

Eka tinqambi ta machangani ni rhandza yona ndzi rhandza nqambi leyi va nge i General Muzka. I wun'wanyani wa tinqambi leti ndzi twisisaka meseji wa tinghoma ta yena leswaku u lava ku ri yini.

Mina ndzi rhandza vuyimbeleri bya lebyi byi na kona meseji ngopfungopfu ndzi rhandza lebyi byi vulavulaka hi wona marhandzu, kumbe lebyi byi hi nyikaka yona dyondzo hi vutomi.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko ndzi ehleketa leswaku i ku dyondzisa hina vana va sweswi leswaku a ku endleka layini khale, vakokwana va hina a va hanya njhani, nakona a va tshama vona vutomi bya njhani.

E ncino wa machangani lowu ndzi wu rhandzaka hi wona ncino wa xibelani, hikuva hi wona lowu ndzi wu kotaka. Nakona vavasati vo tala loko va cina ncino wa Xitsonga va cinela xona xibelani.

VaTsonga machangani a va tshama eka tiyindlu ta tirhandzavula, leti ti nga na byanyi ehenhla A ndzi tshembi leswaku ndzi nga tshama eka tona hikuva a ndzi ti rhandzisisi tiyindlo teleto. Ndzi ehleketa leswaku a ku bi hi moya kahle, loko ku karhi ku hisa, ku hisa ngopfu eka tona tiyindlo teleto.

vavanuna emidyangwini va tirha kona, loko ku ri ni ntirho emutini hi vona lava va dlayaka swiharhi va tlhela va va senga wona mimeleka eka tona tihomu, va tlhela va basisa rona ti-garden ta hina emakaya ya hina.

Ina ndza swi kota ku hlaya swona xivongo xa mina xivongo xa mina ndzi dyondzisa hi yena tatana wa mina, na vona buti wa mina. H vona lava va nga ndzi dyondzisa xivongo xa mina hikuva a va rhandza ku tshama va kha va swi hlaya.

Nkoka wa clan name eka mindyangu hileswaku hi tiva leswaku hi huma hi hi vanhu va njhani. Ndzi ehleketa leswaku hi wa nkoka wa clan name.

Kokwana ku na vanhu lava va tatiwaku ekaya va ta tisa swikhongelo, va ta susa yona mimoya yo biha. Loko va ri karhi va hi khongela la va khongela va ta hi pfuna leswaku kusuka xona xi nyama, kusuka yona mimoya yo biha eka rona jarata leri ra hina. Tindlela ti pfuleka, ku va ni rivoningo.

Xavela swona swiambalo swa ndhavuko wa Xitsonga. Ndzi ta n'wi xavela xona xibelani, ndzi tlhela ndzi xava na wona nceka, ndzi xava na xona xikipa xona basa na tintangu leti ta masapati na vuhlalu.

hina Matsonga loko hi cina xona swibelani eka ndhavuko wa hina, hi xi boha enyongeni xibelani loko hi heta hi cinisa yona nyonga ntsena. Loko hi cina a yi cinisi miri hinkwawo hawa, u cinisa yona nyonga na xona swibelani xa wena xi ta cina.

Eka ndhavuko wa hina matsonga vavanuna va mbala wona makhwaya loko va ambala swa ndhavuko.

Eka ndhavuko wa hina maTsonga ndzi tsakela xiyimbeleri lexi va nge hi yena Benny Mayengani. Hikuva ndzi rhandza tona tinghoma ta yena swinene ti ni ti ni cinisa ngopfu.

Ntirho wa vavasati emidyangwini i ku sala va basisa yo mindyangu ya vona, va tlhela va sweka no hlantswela vona vana va vona ni vavanuna va vona. Nakona no tswalela vavanuna va vona vana.

Ndzi nga tsakela leswaku eka khwayere ya hina, ku va na tinghoma tin'wani leti hi ti ku fana na ta yona kereke ya hina. Ku na tinghoma leti hi ti yimbelelaka ekerekeni ya hina, se ndzi nga tsakela ku n'wi dyondzisa tona tinghoma teleto.

Nkoka wa tinsimu ta kereke eku hanyeni i ku hi pfuna leswaku moya wa hina wu va kahle, hi rivala hi swona swilo swa misava, hi rivala hi tona tinkingha leti hi nga na tona.